Owona mdlalo ndiwuthandayo ngumdlalo webhola ekhatywayo. Umdlali ke endimthandayo nguThabo kaMokoena odlala iqela leKaizer Chief's, uyidifenda. Isizathu sokuba ndimthande ke uThabo yindlela adlala ngayo nendlela ancedisana ngayo nonozinti. Njengoba engumntu odlala pha emva, ukukhusela ke ibhola le ukuba ingathi xa iphuncukile apha kubadlali abadlala esiswini sebala ihambe iyongena kunozinti. Uncedisana kakhulu ke nozinti ukukhusela ke ukuba abe semngciphekweni.

Nanjengomntu ke othandayo ukuchitha ixesha kumakhasi ezonxibelelwano ngakumbi ke elaa khasi silibiza ngoba nguFacebook. Into endiyenzayo ke ukuze ixesha lam endilichithayo lonxibelelwano lindenzele imali lelokuba njengomntu onebhizinesi ndiye ke ndiadvethayize ibhizinesi yam phaya. Ndichaze uba ndingumntu ohlala endaweni ethile ndithengisa into ethile nento ethile, ndifumaneka phi. Ngokwenza njalo ke ndiye ndifumane i-customers zam ezinintsi ndizifumana kula makhasi ezonxibelelwano akaFacebook. Abanye bakandazi nondazi kodwa ngenxa yobona umsebenzi wam phaya baye banxibelelane nam babe sebefaka i-orders zezinto ezo bazifunayo.

Uselula ofuna ithuba lokudlalela iqela lezemidlalo, angalisebenzisa ngokuba abe ngumntu ozigcina exakekile kumaqela ezemidlalo. Umzekelo, asekuhlaleni afumaneke khona, abe ngumntu futhi othi xa kukho la maqela athile makhulu adlalayo kwezi ziteyidiyamu zikhulu aye apho njengomntu uyobukela. Ze athi ke xa kufikelela ela xesha loba kuthathwa ikhefu asondele ke kubadlali abo bakhulu anxibelelane nabo ukuze abuze neendlela angenza ngazo ukuze naye afikelele kule ndawo bakuyo.

Umhlobo wam ofuna ukwenza ingeniso ngokuba ngumphembeleli i-influencer kwi-social media, into endinokucebisa yona kukuba okokuqala zazi wena uba ungubani, uthanda ntoni. Le nto uyithandayo ikunceda entwenini na wena, ukuze ke ngoku ukwazi ukuba le nto uyithandayo uyibonise abantu, uze ubonise nendlela wena ekunceda okanye ekusebenzela ngayo. Kulapho ke ngoku abantu baza kulandela ube nabalandeli abaninzi. Ukuba nabalandeli kwakho abaninzi, kulapho ke ngoku ukwaziyo ke ngoku ukufumana imali ngoba aba bantu baza kwenza le nto kuthiwa yi-engagement. Into nento oyifakayo xa inikisa umdla baya apho kuloo powusti yakho bafike ke ngoku bakhomente, babeke iinto ezithile kube nemibuzo ethile abayibuzayo. Ukwazi futhi nawe ukubaphendula ngendlela ngoba uyayazi le nto uthetha ngayo futhi iluncedo kuwe.

Mzali obekekileyo ndingutishalakazi apha kwesi sikolo samabanga aphakamileyo aseDinizulu. Ndiyahlohla ke isiNgesi kwibanga leshumi. Unyana lo wakho ukwiklasi le ndihlohla kuyo. Ndibona esenza kakubi kakhulu ke kwizifundo zakhe ezi zesiNgesi. Njengotishalakazi ke ohlohla isiNgesi, le nto ke iyandikrokrisa uba ixesha lakhe elinintsi ulichitha edlala imidlalo efowunini. Ngoba ngamanye amaxesha ndiye ndimbambe ehleli kule fowuni edlala engamamelanga le nto ndiyifundisayo apha eklasini. Ngoko ke njengomzali ndiyayazi uba abantwana izinto ezininzi bathi bazijonga efowunini kwezi zinto ziye zifumaneke kwi-intanethi. Kodwa ke njengomzali ndiyacela ukuba xa esiza apha esikolweni ifowuni le yakhe uyithathe mzali ibe kuwe. Ze xa ebuya esikolweni umnike ukwenzela uba akwazi ukwenza umsebenzi wasekhaya awunikwa esikolweni.

Abazali abaninzi bathi bacinga ngemidlalo yevidiyo bacinge ngecala elingalunganga kuphela ingakumbi xa usiza ebantwaneni. Ngoko phando ke endulwenzileyo olu hlobo lwemizamo lukwa neenzuzo ezininzi ebantwaneni. Iinzuzo ezo ke ezibalumkisayo. Umzekelo, wawukhe wakhona umdlalo wevidiyo ekwakuthwa yiYizo Yizo. Xa uwujongile lo mdlalo yayingumdlalo ongathi mhlawumbi uza nezinto ezingalunganga ebantwaneni ngendlela abantwana besikolo ababesenza ngayo ezikolweni kootishala. Kodwa ke kwelinye icala lo mdlalo wawuneemfundiso, ulumkisa futhi ngendlela yokuziphatha ukuba xa ungaziphethanga kakuhle ekugqibeleni kwenzeka ntoni na kuwe. Futhi ukwabonisa uba akusiyona indlela yoziphatha le, njengomntwana wesikolo kufanele uhloniphe.